Dumelang. Ke ne ke kopa ho botsa ka life cover ya khampani ya lona. E leng e le hantle ke batla ho bula life cover ka hoo ne ke batla ho botsa hore na life cover ena e kgona hore e cover-are batho ba ba kae. Mme e kgona ho okomela batho ba dilemo tse kae ho isa ho tse kae.

Ha ke tsebe ho motho a kileng ya ba lehlatsipa la ho bank-a internet-eng, empa ke nna a kileng ya ba lehlatsipa la ho bank-a internet-eng. Ke ile ka reka dijo, ka ye ho e nngwe ya di-shop-o ka internet-e. Elare hosane ke bona feela ho se ho na le motho e mong a rekang ka ka bank-a ya ka ya internet. Empa phone ya ka e ntse e le ho nna ho sena mang kapa mang ke mo fileng dintlha tsa ka.

Ke ruile phoofolo ya mofuta wa ntjanyana. Mme lebitso la yona ke Rantsho. E na le dilemo, e na le dikgwedi tse pedi. Ke qadile ho ya kerekeng selemong sa two thousand and two, e leng sona selemong se ke hlahileng ka sona. Hobane ke holetse ka hara ntlo ya thapelo.

Ke ile ka ngodisa hore ke fumane UIF-e ya ka ka selemo sa ketepedi le mashome a mabedi a metso e mehlano, Hlakola ka letsatsi la pele. Mme ke ne ke tshwanetse ke fumane tjhelete beke e fetileng ka letsatsi la leshome kgweding ya Mphalane. Empa ha ho ka ba hwa ba le nko ho tswa lemina. Ke ne ke kopa le nke ntjhebele hore ekaba bothata ke bofeng.

Lefapha la la Lekgetho ho kgona hore o ngodise hore o fumane menehelo e ka tlasa e ka etsang kgwedi. E ka o thusang hore o fokotse lekgetho la hao. Sena o ka se etsa ka ho ya dikantorong tsa SASSA, e leng moo ba ka o thusang. Ba o hlalosetsa hantle hore lekgetho la hao le ka fokotseha jwang, mme ba o thusa hore o fumane menehelo ya hore o thuse hore o nne o iphedise.

Medical aid-i e sebetsa hore mohlang o hlokang ho ya ngakeng kapa o hlokang ditshebeletso tsa bokudi, o seke wa patala eng kapa eng. Medical aid o tla be o e patala kgwedi le kgwedi, hore e tsebe hore mohlang o hlokang ho ditshebeletso o kula o bo so ntsha karete ena fela e leng yona e tla patala ntho tsohle. Di-company tsa aid di hula tjhelete e ngata ya ho di patala. Hobane bophelo ba motho ke yona ntho ya pele. Mme hore motho a dule a phetse hantle, ke yona ntho ya bohlokwa ho feta eng kapa eng mona .

Nna le lelapa la ka ke ba re batla ho ya kwana Mauritius. Ho ikhutsa hanyane ha selemo se kodumela kgweding ya Tshitwe. Mona ke teng moo re batlang hore re ke re lo phomola ke re lo thoba mmele kwana Mauritius. Ka hoo, ke ne ke batla ho fumana hore na nka beha tjhelete e le ka mokgwa ofeng hore ke tsebe hore ke eketsehe hore ke tsebe hore di kgweding ya Tshitwe. Ke kgone ho tsamaya le ba lelapa la ka le hore tjhelete di sebetsa jwang. Ka nako ya Mauritius ho fetolela ranta hore e ye ka mokgo Mauritius ba patalang ka teng.

Ke na le kgwao ka ha ke batla ho boloka tjhelete ena e ke e fumaneng ya ho sebeletsa nako e telele. Kgwebo ya ka ke hore ke ne ke batla ho tseba hore na ke butse ke bue di seng tse butsweng kapa tse kwetsweng. Mme ke difeng tse tla nkgutlisetsa tjhelete e ngata ka ho fetisisa. Ke kopa o nhlalosetse dintlha ka botlalo ke kgone ho utlwisisa hore na eng ke eng.

Moratuwa hona le ntho e nngwe e bitswang overdraft facility kwana bank-eng. Eo ba o thusang hore o kwale mabaka a hao nako e sale teng, wena o so tla patala hanyane hanyane ho fihlella o qeta. Sena se molemo hobane o ka kgona ho qeta ho kwala hohle moo o hlokahalang. Jwalo ka ha re ka le ka ntlo ya rona, re ka kgona ho e qeta e sa le nou tjena, e re behele ka morao be se ntse re patala hanyane hanyane ho fihlella re .

Mokitlane wa ka ha o maemong a matle. Ke kolota tjhelete e ngata, ngata ngata and-e ka ona motsotso. Ha ke sa sebetsa, ho fihleng ha ka mona ke ile ka hlahelwa ke madimabe a hore ke hlokahallwe. Ka hoo, ke sokola jwale hore ke ho patale tjhelete ena, hobane wa utlwa e ne le lefu ne le ntlamme ka ha ke tlameha ho ntsha ho kadima tjhelete e mona, e se ke hlola ho e patala.